Kholomo dzi tea u wana dzilafho luraru kana luṋa kha khalaṅwaha zwi tshi itela uri vhathu vhanzhi vhashumisa kholomo zwimimani, vhathu vhanzhi vhashumisa kholomo minyanyani, vhathu vhanzhi vhashumisa kholomo fhethu hono tonga lufuni. Zwino arali kholomo dza sa wana dzilafho lunzhisa vhathu vhanzhi zwiḓo tea uri vha sie vha khou lwala zwino arali kholomo dza wana dzilafho zwi ita uri na vhathu vha takale na zwifuwo zwi takale ndi zwavhuḓi nga mannḓa. U ṱhogomela zwifuwo kha ḽifhasi ḽine ra khou tshila khaḽo vhunga nazwo zwifuwo zwi tshipfa vhuṱungu sa riṋe vhunga nazwo zwifuwo zwitshi vha na ndavha zwino, muthu u tea u vha na ndavha na zwifuwo zwawe a ṱhogomela kholomo dzawe luraru kana luṋa kha ṅwaha uri dzi kona u vha na mutakalo wa vhuḓi vhathu vha kone u pembela zwavhuḓi vha tshi ḓiphina nga kholomo dzedzo.

Dzi khaedu dzi ne dza bvelela dzi khaedu dzi ne dza bvelela musi muthu o tavha miroho i nonga spinach na khavhishi ndi zwauri hu na zwivhungu zwine zwa ḽa miroho i nonga spinach na khavhishi zwine zwa ita uri sa vhorabulasi ri sa vhe na na mbuelo musi ri tshi rengisa.

Masiandoitwa manzhi a u sa langa malwadze a zwifuwo, zwifuwo zwi asala zwi tshi onda zwa sivhe na mutakalo nga nṱhane ha u sa langiwa zwi a sala zwitshi lovha wa wana zwifuwo zwo fa nga nṱhane ha u sa langiwa.

Ṋne ndi vhona masheleni ane vha a wana kha zwine vha ita o fanela vhunga zwithu zwa agriculture zwa vhulimi hu zwone zwo faraho shango zwine zwiliwa zwi bva kha vhulimi tshiṅwe na tshiṅwe zwi bva kha vhulimi zwino masheleni ane vha vha a wana ṋne ndi vhona unga o tea nga mannḓa vhunga vha khou produsela tshi tshavha uri tshiḽe.

Ndi vhona unga masheleni ane vha a wana a vha o tea nga mannḓa nga mannḓa ri tshi sedza uri vhavha vha khou produsela tshi tshavha zwiḽiwa uri vha kone u ḽa masheleni ane vha a wana a vha o tea ngauri ndi vhone vho faraho divhavhupo gonyisela zwitshavha zwiori vhutshilo.

Siani ḽa ndungiselo dza mavu, muthu utea u shela manyoro u shela maḓi musi asathu thoma u ṱavha u lugisela mavu uri a vhe avhuḓi.

Ndi nga ya kha vhaṅwe vha vhalimi vha ḓo thusa ngau mbudza zwauri ndi zwiitisa hani nahone zwiitiswa hani kana nda dzhena kha google nda vhala uri na maṱamatisi a ṱavhiswa hani.

Zwithu zwine ndanga thoma u ita ndi u ṱavha ndi u gwa mavu ndo no gwa mavu nda shela manyoro nda sokou shela maḓi lwa maḓuvha ono swikisa maṱanu before ndi tshi ṱavha then nda kona u ṱavha ndi hone zwi ḓo kona u dzula nga mannḓa.

Khavhishi i shuma lufuni, khavhishi i dovha ya shuma khaṅwe hanefha mahayani uḽa, ende tshi no takadza ndi tsha uri ai ḓuri. Khavhishi uya kona u i shumisa kha zwifuwo zwi no tonga dzi nguluvhe.

Vhulimi vhudisa zwiḽiwa kha tshi tshavha zwithu zwo no tounga zwiḽiwa zwithu zwo no tonga zwifuwo dzi ṋama dzedzi dzine dza shumisiwa vhathu vha tshi ḽa zwivha zwoṱhe zwo bva kha vhulimi husina vhulimi a hu kona dzei uri u bvelele phanḓa huvhe na u bvelela.

Tshifhinga tsha miḓalo ndi tshifhinga zwine zwimela zwinzhi zwa fa vhunga miḓalo i tshi kumba zwimela i tshi bvisa mavu anga nṱha u ḓo wana zwimela zwi kule kana zwi milamboni nga nṱhane ha miḓalo miḓalo ndi ine ya ya vha wana pfuka maḓi.

Fhethu hure na zwifuwo wa swika wa wana knowledge uri kone u zwi shumisa zwavhuḓi zwithu zwino tonga zwezwo u kono vha na tshenzhemo khazwo zwifuwo.

Zwine wa tea u zwi dzhiela zwithu zwi ngaho ḓuvha ndi zwone zwithu zwine wa tea u zwi dzhiela nzhele ndi zwoṅe zwithu zwine wa tea u zwi sedzesa vhunga muroho u tshi puta nga ḓuvha zwino u tea u thivha zwithu zwono tou nga ḓuvha na uri muroho nawo wo dzula fhethu ha vhuḓi hanefho kha goloi u sa ḓo swika wo tshinyala.

Zwithu zwo no tonga muroho, zwithu zwo no tonga muroho wa khavhishi ndi zwithu zwine zwa tata nga mannḓa ḓuvha so u tea u zwi vhona uri au ngo zwi vhea ḓuvhani na hone zwo tsireledzea hune zwavha hone.

U amba ngoho ndi ya uri athi divhi mishonga ya ndeme kha zwifuwo mara ndo vhuya nda fuwa mbudzi ndo vhuya nda vha na mbudzi ndovha ndi tshi ḓi tou rengelwa mishonga mara ndi sa ḓivhi uri mishonga ya hone ndi ifhio vhunga ndo vha ndi tshe muṱuku.

Musi muthu atshi kaṋa u lugisa zwithu zwine a ḓo zwi shumisa u kaṋa nga zwo zwi shumiswa zwoṱhe a zwi vhe tshela thungo a tshi ṋa tshi vhetshela kha zwi shumiswa zwawe a tshi kana a tshi vhetshela kha zwi shumiswa zwawe. Arali hu zwithu zwino tonga mavhele u kana a tshi vunḓa vhele uri a zwi vhone uri o o guma gai.

Ndizwa ndembe badi uri muthu a thome a sedze mutsho uri mutsho wa u fhisa kana mutsho wa u rothola.

Pollination ndi ya ndeme nga mannḓa zwi tshi ḓa kha kha zwi ṱavhwa uri zwi vhe na mutakalo wavhuḓi zwi kone u rengiwa zwiye vhathuni zwikone u rengwa zwavhudi nga .

Vhaswa vha nga guda zwithu zwinzhi zwi tshi ḓa khau thusa kha vhulimi ha muṱa huna miroho yono tonga mitshaina spinach khavhishi, ndi zwithu zwine vha nga di itela vhukati hu ṱuku.

Hai, hungavha ho fhambana zwi tshiḓa khori kuṱavhele ndi kuthihi zwithu zwine zwa kho ṱavhiwa ndi zwithihi zwino a thikholwi uri zwi vha zwo fhambana.

Zwo gonya zwi ita zwa uri vhathu vha si rengese zwiliwa zwine zwa vha zwi kho affect vho rabulasi kha zwilimo zwavho zwa ita uri zwiliwa zwa vho zwisi tshimbile.

Hai thi vhoni mitengo ine ya vhetshelwa ṋama ya kholomo yo tea ngauri ṋama ya kholomo i khou ḓura lune zwa ita uri hu sa vhe vhathu vhoṱhe vhono i swikelela.

Huna mashopho ane a rengisa mushonga zwitshiḓa kho u haela zwifuwo vha a ḓi haela zwifuwo husathu thoma hovhu noni vhulwadze u vhu thivhela.

Ndi vhona unga zwivha zwi khou yelana na mutakalo musi u tshi fhungudza maṋanga a kholomo uri ngauri anga a hulesa zwi ya dina ngauri na kholomo ndi zwithu zwo no tou yela ḓakani zwi nga ḓi fashiwa hanengei.

Hai mitshini yau vhulaya zwifuwo a itei u shumiswa nga nnyi na nnyi ngauri a zwingo leluwa na luthihi u shumisa mitshini zwi ḓi tou vha na vhathu vho zwi gudelaho.

Nga matsheloni tsheloni wa ya wa ita zwiḽiwa zwine dza tea u ḽa zwone khuhu zwine zwa vha healthy zwine zwa ḓo ita uri dzi produce makumba manzhi.

Gomelelo ndi musi zwifuwo kana mavu o oma hu sina na ḽidi na ḽithihi hu vha hu sina mvula nga hetsho tshifhinga i vha i sa kho u na na luthihi.

U tea u vha na ndambedzo ine vha vha vhafuwi vha khuhu vha i wane ha dovha ha vha nda ndambedzo ya mishonga zwithu zwono tonga zwiḽiwa kha mabindu a vho.

Vhulimi vhuṱuku vha ita zwa uri vhathu vha vhe na zwiḽiwa mahayani zwo fhungudza fhungudza vhushai fhaḽa na fhaḽa uri vhathu vha ya vha na zwa uḽa fhano hayani and zwi vha zwina mutakalo.

Thikho ine vhalimi vhaswa vha nga iwana ndi thikho yo no tonga zwithu zwa manyoro uri vha fhiwe manyoro vha fhiwe mishonga ine vha ḓo shela mavuni ine ya ḓo ita uri zwiliṅwa zwavho zwi to .

Mutsho utshi tshintsha zwi aita zwouri zwiya kwama u bindudza ha khuhu vhunga khuhu dzi sa ṱoḓi mutsho wa u rothola and adzi ṱoḓi mutsho wa u fhisa vhunga dzi tshifa nga mutsho wa u fhisa.

Musi muthu a tshi humbela u lima kha tsimu ya muṅwe hu tea u thoma havha na thendelano ya ṅwalwa fhasi uri ri khou tendelana uri hezwinoni na hezwi.

Huna zwiliṅwa zwine zwa tou vha na khalaṅwaha ya zwo huna zwiliṅwa zwine zwa limiwa vhuria na zwiliṅwa zwine zwa limiwa tshilimo zwino utea u ḓIvha uri zwifhio ndi zwifhio.

Huna zwithu zwinzhi zwine wanga sedza uri u kone u vhona uri zwivhe na mutakalo kana huna zwithu zwo khakheaho huna mishonga ya hone ine ya ita uri zwifuwo zwi vhe na mutakalo.

U ṋanga mushumi asina tshipirioni zwina khombo khulu vhunga asa ḓivhi zwine a vha khou ita zwone zwine zwa vha zwi khou vhea kholomo nga ngomu kha khombo.

Huna maitele o vhulaya zwifuwo nga nḓila ya vhuḓi ono tonga nga maitele a u thuntsha na tshifuwo tsha sa thome tsha pfa na vhuṱungu vhunzhi vhunzhi.

Hu tou vha na zwiliwa zwa hone zwa khuhu zwine dza tea uḽa zwone adzi ḽi zwiḽiwa zwiṅwe na zwiṅwe. Huna zwiḽiwa zwa dzo zwine dza tea u ḽa zwone uri dzi kone u a luwa zwavhuḓi zwi wanala mashophoni na kha vhalimi.

Zwithu zwono tonga khavhishi zwezwi ndi zwiṅwe zwine unga ḓi zwi ṱavha kha urban area urban environment, zwi a kona u aluwa uwa kona u sheledza na zwithu zwino nga mutshaini na spinach.

Ngowa ndi ndi zwiṱavha kana zwine zwa sokou mela zwifhinga zwinzhi ndi zwithu zwine zwa sokou mela zwi songo ṱavhiwa.

Mafhungo o tea kha minidzhere wa bulasi wa swika wa amba naye uri naa ndi nga mini zwithu zwa so zwi tshi khou itea uri ndi zwithu zwine zwa khou ya vhathuni zwine zwa tea u ḽiwa nga vhathu.

Ndi vhona zwo fanela uri vhadzule mabulasani ngauri huna vhashumi vhane vha khou bva kule uri vha swika mushumoni nga tshifhinga vha tea u vha vha khou dzula hanengei.

Ee, ndi vhona uri na uḓi sendeka nga makumba huna vhu bindudzi nga ngomu ngori ahuna tshine wa vha u kho luza tshone nga ngomu ngori khuhu dza hone dzi ita makumba ḓuvha na ḓuvha iwe uto soko vha muthu wa u dobela u tshi panga kha tray.

Vhulimi vhunga khwaṱhisa vhushaka ha muṱa ngauri u vha khou lima u vhanzhi wa lima u vhanzhi zwino zwi a ita uri vhathu vha vhe tsini vha sendele tsini na tsini zwi tshi ḓa kha hetsho tshipiḓa.

Ndi u tou fhaṱa damu u tou fhaṱa damu uri u kone u vhea maḓi lwa tshifhinga tshilapfu hune zwifuwo zwa ḓo ṅwa one musi gomelelo ḽi tshi sala ḽi tshi yo swika ḽi ḓo wana iwe una maḓi.

Ehe ndo no zwi vhona zwi tshiitwa fhethu hunzhi nga mannḓa u itela uri kholomo dzi sa fariwe musi dzo bva dzi tshi ya ḓakani.

Unga ḓi isa vhashumi tshikoloni unga ḓi vha thusa uri vha zwi vhone zwa uri na yo i shumisiswa hani heyo noni mitshini ine ya khou shuma ndi zwezwo zwine unga ita zwone.

Zwa ita zwauri zwifuwo zwi onde zwifuwo zwi a onda zwa ndo vha zwa ita uri zwifuwo zwi fe nga vhunzi hezwi noni ndi zwono itea musi arali zwi songo ṱhavhelwa nga tshifhinga.

Mushumo wa khalaṅwaha u kwama mbuyelo ya vhashumi vha bulasi nga zwithu zwinzhi zwa, kha sia ḽa uri tshiṅwe tshifhinga vha wana miholo yavho u lenga zwine zwa ita uri vha si kone u tunḓa miṱa yavho.

U phakheli vhashumi mimasiki uri vha kone u tsireledzea vha si vha si feme mishonga na u thola ma security ane a ḓo linda vhashumi musi vha tshi khou shuma.

Zwiṅwe zwithu zwa zwithu zwine nda zwi ḓivha nga ha matshelo wa kiwi ndi zwa uri ndi mutshelo une wa ḓifha nga maanḓa nahone u na mutakalo na dzi vithamini.

Vhashumi vha mabulasini malwadze ane vha ṱangana nae ndi malwadze aneyo a no tou nga TB vhunga vhunzhi havho vha tshe vha vha khou fema mishonga, zwine zwa sia zwi tshi khou damage kana zwi khou, zwi khou ṱahadza mafhafhu avho.

Zwithu zwine zwa nga tsireledza ndi zwithu zwo no tou nga mimasiki ngori vhulimi vhunzhi vhu yelana na mabuse. Mabuse ndi hone ane a ita uri vhathu vha ḓiwane vha kho tshinyala mafhafhu vha tshi khou vha na dzi TB.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhashumi vha ḓivhe pfanelo dzavho nga maanḓa vha mabulasini hu itela uri ngori hu na vhaṅwe vhatholi vhane a vha badeli vhashumi, vha fhedza na miṅwedzi vha si khou badeliwa zwino vha tshi ḓivha pfanelo dzavho zwi ḓo ita uri vha si kone u zwi imela.

Vhathu vhanzhi vha khou ita zwa inthanethe, vha ita zwa dzi founu zwine zwa sia vhunzhi ha vhaswa vha sa tsha vha na dzangalelo kha zwithu zwa vhulimi.

Hu na zwi strategy zwinzhi zwo no tou nga u ḓiṱavhela miroho mahayani u ḓiṱavhela mitshelo, zwine zwa ḓo fhungudza uri vhathu vha ṱwe vha khou renga mitshelo mashophoni, vhone vhaṋe vha to ḓidzhiela kana u ka hanefho hayani.

Hu na khaedu nnzhi dzine vha ṱangana nadzo vhuponi ha mahayani a hu tou vha na tshumelo ngoralo. Vhathu a vha tou renga nga maanḓa zwine zwa sia khaṅwe zwibveledzwa zwezwo zwi tshi khou tshinyala.

Tshithu tshine nda takalela u tshi ṱavha ndi mutshaina, spinach, khavhishi, dzi kherotso zwithu zwezwi zwa no tou nga miroho yoṱhe.

Ndi shumisa zwishumiswa zwiṅwe na zwiṅwe zwi thusa kha uri miroho i aluwe zwavhuḓi, muroho u vhe muhulwane hu sa vhe na u ḽiwa nga zwivhungu kana zwiṅwe zwithu zwine zwa nga sia zwi khou tshinya muroho.

U langa u ḓura ha vha fu, ha vhashumi ndi u tou thola vhashumi vhaṱuku uri u kone u vha na mugaganyagwama wavhuḓi une wa ḓo kona u badela vhashumi nahone vhashumi vha hone vha tea u pfhesesa u sathu sathu sathu vha sathu thoma u shuma.

Ndi zwithu zwinzhi zwine zwa ita uri hu sa vhe no tsireledzea zwithu zwo no tou nga dzi thekinoḽodzhi zwi kho dzhia mishumo ine vhashumi vha tea u shuma yone i no tou nga maṱereṱere hu vho shuma maṱerekere a hu tsha shuma vhashumi.

Ndo no vhuya nda xelelwa nga tshelede ngo sa dzudzanya havhuḓi ha zwiendedzi musi ndo vhea tshelede ya mbo ḓi kunguluwa ya dzhena nga ngomu kha kha kha kha kha kha kha kha tsimbi dziṅwe dza zwiendedzi.

Vhundeme ha zwiḽiwa hu ri thusa nga maanḓa havu ḓilimela uri ikonomi nayo i ya kona u aluwa a ri tsha kona na u yo u dzhia zwiḽiwa kha maṅwe mashango na vhusiwana vhu ya fhungudza.

U swikelela kha mimakete yapo ndi zwa ndeme nga maanḓa vhu nga vhathu vha tshi ḓo zwi ḓivha na i zwi ḓivha zwa uri hu a rengiswa muroho na vhathu vha ḓo ḓi ḓa vha renga zwezwo zwine vha khou renga, zwe vhorabulasi vha bveledza zwone, zwine zwa ita uri vha dzule vha na tshelede nahone zwi a kona u phusha muthu uri a kone u wana zwine a khou ṱoḓa.

Wa vhulimi, vhulimi ndi hone hono dzhenisa nga maanḓa tshelede. U wa ha vhulimi zwi ita uri vhathu vha pfhulutshele nga maṅwe mashango ngori ha vhuya wa vhulimi hu vha hu si na zwiḽiwa zwine zwa zwa zwa zwa zwa zwa sia hu khou vha na vhusiwana zwino ndi ngazwo vhathu vha tshi nga shavhela kha maṅwe mashango.

Zwishumiswa zwine zwa vha zwa ndeme kha mushumo wa u lima ndi zwithu zwo no tou nga manyoro, manyoro u tou ya kha mashopo wa swika wa renga ha dovha ha vha na zwithu zwo no tou nga madzembe na madzembe ane u toi ya wa renga.

Arali zwithu zwi khou ḓura zwo no tou nga zwivhaswa na mapfhura zwi ita zwo ri hu sa vhe no u tsa u tshi gonya u tshi tshi endedza zwithu ngori u ḓo sala u si tsha khou vhuyelwa nga tshithu kha tshelede yeyo.

U gonya ha mitengo ya zwiḽiwa zwi ita zwo ri hu vhe hu vhese na vhusiwana kha tshitshavha tshine tsha shaya, ngori vha ḓo balelwa u swikelela zwiḽiwa zwine zwa ḓo sia vhaṅwe vha tshi khou vha tshi khou lovha nga nḓala, hu tshi khou vha na malwadze ano tou nga kwashikoro.

Zwi nga sia vhashumi vha khou sokou wa nga mitsiko ya malofha ngori mivhili ḓo vha yo neta i si na maanḓa ende zwi ḓo sia musi mushumo u khou salela muraho ngori vhashumi vha ḓo vha vho neta.

Zwi sia zwi khou ita zwo ri vhashumi vha sa vhe na mutakalo nahone mushumo u nge u khou lenga lenga ngori vhashumi vha ḓo vha vha songo takala musi vha tshi vho tou kombetshedza dzi pfhanelo dzavho.

Hu na zwithu zwo no tou nga dzi wheelbarrow wa endedza zwithu nga zwithu zwo no tou nga dzibara dzedzi wa endedza zwithu nga milenzhe arali fhethu ha hone hu si kule kana wa shumisa transport ya nnyi na nnyi.

Hu na, hu na mishonga ine ra nga shela u dzula ro vhea maḓi hu na zwithu zwinzhi zwine ra nga ita, ri nga renga mishonga kana ra fhaṱa mathannge kana madamu.

U kona u fara tshifhinga nga matsheloni no u shumesa musi mushumo u khou vhonala na u bveledza zwibveledzwa zwavhuḓi.

Hu na zwithu zwinzhi zwine zwa nga itea kho utshimbila vhusiku. Vha nga ḓi ri vha khou ya mushumoni vha phadzhiwa, hu na vhorabulasi vhanzhi vhane vha khou dzhenelelwa mabulasini avho vha tshi phadzhiwa, vha tshi vhulawa hu tshi itiwa na zwiṅwe zwithu zwine zwa sia zwi songo tsireledzea.

Zwo ita uri vhashumi vha tsireledzeye musi vha tshi khou shuma, vha pfhe vho tsireledzea.

Vha ya kona uri vha tshi fhedza u shuma afho bulasini vha vhe vha na tshenzhemo tshine vhone vhaṋe vha nga ḓithomela zwavho zwithu ngori vha ḓovha vha vha na tshenzhemo.

Mbekanyo dza vhashumi dza vhulimi dzi ita zwa uri hu vhe na zwiḽiwa zwinzhi zwine hu nga si vhe na ṱhoḓea uri vhathu vha ṱwe vha khou ya kha maṅwe mashango musi hu na zwiḽiwa.

Hu na zwimela zwine zwa ṱoḓe u ṱavhiwa musi hu na ḓuvha, ha vha na zwimela zwine zwa ṱoḓea u ṱavhiwa phephoni kana mvulani zwino hu vha ho fhambana zwezwo kha kuṱavhele.

Mbekanyamushumo dzi nda ita ma security, no u gonyisa nyana muholo wa vhashumi uri vhashumi vha takale.

Zwi a ita zwo ri zwimelwa zwi sa hule kha vhupo zwi sa hule vhunga ho tshentsha kilima. Zwi a ita na zwo ri na zwimelwa zwa hone zwi sa tou vha zwimela zwezwi zwine musi i songo tshentsha zwa vha hone.

Ee vha tea u badelwa tshelede nnzhi dza hone ngori ndi vhone vho hwalaho ikonomi. Ndi vhone vho no i fhungudza, vho no ita uri na u fhungudza vhusiwana vhu fhungudzee nahone vhathu vha sa lovhe nga nḓala.

Ndi u renga zwithu zwine wa zwi ṱoḓa fhedzi, zwishumiswa zwa mutengo wa fhasi ndi zwone zwithu zwine wa nga zwishumisa zwa mutengo wa fhasi zwa ḓi shuma wa ḽitsha u renga zwithu zwine a u tou zwi ṱoḓa nga maanḓa.

Sisiṱeme dza u tsivhudza dzi nga dzi nga thusa vhu nga hu tshi ḓo limiwa zwithu zwi zwinzhi zwa vheiwa hu itela uri na tshifhingani tshiḓaho zwi vhe zwi hone zwiḽiwa.

Mbekanyamushumo hedzinoni dzi nga vhuyedza vhashumi vha mabulasini ngo vha tsivhudza nga ha mutakalo na u vha vhudza zwa uri vha tea u itani miṱanu, u ambara mimasiki uri vha vhe na mutakalo.

Zwi bva kha vhathu, vhaṅwe vha ya rengisa ngeno vhaṅwe vha tshi i shumisa futhi, ha dovha ha vha na vhaṅwe vhane vha ya i laṱa zwi vha zwi khou tou bva uri vhathu vha khou itisa hani nga tshetsho tshifhinga ngori hu na vhathu vhane vha vha vha si na mushumo nayo, zwine zwa ita uri vha i laṱe ha vha na vhane vha vha na mushumo nayo ine vha ḓivha zwa uri vhaṅwe vhathu vha ḓo dovha vha i shumisa ndi hezwi zwine vha ḓo i rengisa.

A zwi dzhii tshifhinga tshilapfu a zwi to dzhia tshifhinga tshilapfu u ṱhukhula khuhu, a si zwithu zwine zwa to dzhia tshifhinga tshilapfu no u sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi, u ṱhukhula khuhu zwivha zwa tshifhinga tshiṱuku nga maanḓa.

Uri lukanda nga murahu ha musi lo no ntshiwa lu kone u vhulungea hunga shumisa tshithu tsho no tonga firidzhi u vhea nga ngomu, tshi a kona u dzula nga ngomu firidzhini lwa tshifhinga tshilapfhu, huna firidzhi dzine a dzi to omisa tshithu dzi to ita uri tshi kone u tshila lwa tshifhinga tshilapfhu ha ḓi vha na mishonga ine wanga shela tshone zwone uri zwi kone u vha lwa tshifhinga tshilapfhu kana wa shumisa misa ḓuvha u anela holo lukanda.

Hu na lukanda lwo no tonga lwa kholomo, mbudzi na nngu. Lwa kholomo u a kona u lu anela lwa ita mukumba wa kona u ita zwithu zwo no tonga zwigubu zwa u lidza wa dovha wa ita zwithu zwo no tonga ho fhethu hau adzela vhaeni nga Tshivenḓa. Ha dovha ha vha na lwa mbudzi, lwa mbudzi u a kona u ita thovho ngawo ngeno lwa nngu lu tshi nga kona u ita zwithu zwo no tou nga zwiambaro.

Maḓi ane a vha o fhisa ndi a ndeme zwi tshi ḓa khou ṱhuvha ngori hu na mabesu ane a konḓa na mathenga ine a konḓa musi u tshi ṱhuvhula ine arali yo pfha maḓi ofhisa i ya kona u i a kona u ita uri zwithu zwi sa konḓe musi u tshi thuvhula wa wana haḽa mabesu a khou sokou bva.

Mafhi uri a swike makete a tshe a vhuḓi u ngaa vhea firidzhini arali hu si firidzhini wa vhea fhethu hune havha na murunzi, hune wa ḓivha zwo ri hu a rotholela ngori a dzhena ḓuvha a ḓo ita zwo vhila, and zwi vha zwi si tshavha zwavhuḓi kha vhathu arali u tshi vho isa mafhi o vhilaho. Zwino ndi khwine wa vhea murunzini kana wa vhea firidzhini uri u tshi a isa kha vhathu a vhe avhuḓi na u rotholela ha khou rotholela.

Musi u tshi khou ṱhavhiwa huna zwithu zwine wa tea u zwi ita , vhu nga u u u ṱhavha nga vhuronwane, ngori u nga fhedzisela u khou ḓi ṱhavha, nahone ṋama ya hone i tshi fhela i tea u dovha ya ṱanzwiwa ya vha ya vhuḓi u itela uri arali i ngavha yo kwama mashika kana yo kwama zwithu zwo no tonga maveve a hone.

Ee, hu na vhathu vhane vha vha na vhutsila nga maanḓa zwi tshi ḓa kha u ṱanzwa lukanda kana u mushumo wa mukumba, huna vhathu vhane vha to ḓivhelwa zwone uri arali hu na tshifuwo muḓini tshine tsha khou nyanga u u ṱhavhiwa vha ḓo ya vha vha vhidza uri kha vha ḓe vha thuse ngori ndi vhone vhane vha zwikona nga maanḓa, zwi ḓi tovha na maitele a hone.

Hai, a hu na nḓila dza sialala dzine dza dza vha dzo bvisa lukanda. Muṅwe na muṅwe uya kona u ntsha lukanda hu ḓi tovha uri huna vhane vhari vha tshi lu ntsha vha lu ntsha lwo ṱhukhukana, havha na vhane vhari vha tshi lu bvisa vha lu bvisa lu lwa vhuḓi lu songo vhuya lwa ṱhukhukana, zwine zwa ita uri vhathu vha fune mushumo wavho hezwinoni vha tshi ṱhavha zwifuwo vhaḓe vha vha vhidze uri vha ntshe lukanda.

A hu tuvha na tshifhinga tsho khetheaho mara hu avha na tshifhinga tshine ha vha na mitambo ine yavha ya vhathu vhanzhi zwine zwa ita zwori vha ṱhavhe zwinoni zwi zwinzhi u itela uri vhathu vha hone vha kone u lingana vhathu zwi kone u lingana vhathu, hu na mitambo ine yanga khanwe zwezwi zwi khou vha na na zwithu zwa sialala.

Nṋe ndi vhona u nga u thukhula khuhu nga zwanḓa ndi zwone zwa khwine vhunga hu si roṱhe rine ra nga kona u swikelela uri ri renge mitshini heinoni ine ya ḓo ri thusa kha u ṱhukhula khuhu, ndi vhona u nga u shumisa zwanḓa zwashu zwi vha zwi zwone nḓila yo leluwaho nahone nḓila i ṱavhanyaho, ngori mitshini i nyaga zwithu zwinzhi i nga ḓi nyaga zwithu zwo no tonga peṱirolo i nga ḓi nyaga zwithu zwo no tonga muḓagasi, zwino ndi vhona uri zwa zwanḓa zwi a vha khwine ngori a zwi to nyaga zwithu zwinzhi zwinzhi.

Ee ndi a ḓivha muthu ane a tshila ngazwo, u rengisela nga maanḓa vhathu vha dzi kereke dza tshigumbu, vhathu vhevha vhane vha vha ita zwa u runga zwienda, ndi yone mikumba ine ya shuma heinoni u vhamba zwigubu urunga zwienda wa ḓiwana na zwienda zwa hone zwo nakelela nga maanḓa, nṋe ndi vhona uri hu kho shayeya mishumo nga maanḓa lune vhathu vha vha vho ita tshiṅwe na tshiṅwe uri vha kone u ṱunḓela miṱa yavho.

Ee ndi nga ṱalutshedza vhunga na hahashu hu na mbudzi, zwitshiḓa kha mbudzi ndi u shidzha mukulo, wa i nembelela fhethu hono tonga kha tsindi ḽa muri uri i nembelela, u tshi fhedza u nembeledza wa thoma u ntsha mukumba hafhanoni kha mukulo u tshi tsa nawo mukumba wa hone, nahone u tea u bva wo fhelela na zwoṱhe mukumba wa hone ngori arali hu na mukegulu muḓini vha funesa mukumba houla uri vha kone u dzula khawo, u tshi fhedza wa u omisa then wa kona u ita mukumba.